Yebo, sikhona isikhathi lapho ngasebenzisa ezemidlalo ukuze nginqobe isimo esinzima engangibhekene naso. K'shuthi leso simo kwakuyi isimo ngangilahlekelwe umsebenzi, ngilahlekelwe itoho, ngase ngithathe isinqumo sokuthi ngizongenela iqembu lebhola elalikhona endaweni yangakithi ngoba nami ibhola bekuyinto engikwaziyo ukuthi ngiy'dlale. Ngakho-ke isikhathi esiningi bengihlanganyela nabadlali abanye, siy'dlalele ibhola. Ngikhohlwe izinto ey'ningi, okuningi ngangingasakunaki, ngangingasabinaso isikhathi sokuhlala endlini, ngilokhu ngicabanga kakhulu, ngilokhu ngijika nelanga, ngoba besihamba siyozivocavoca. Kusukela ngoMsombuluko kuze kushaye uLwesihlanu, sibe nemidlalo ngezimpelasonto. Ngakho-ke-ke kwagcina ukungisiza kakhulu lokho, ngagcina ngidlula kuleso simo.

Isaluleko engamnika sona ukuthi, kungamele azibandakanye nabanye abantu abadala lowo mdlalo lowo asuke efisa nawo ukuthi awudlale. Isikhathi esiningi aphume ahambe nje nabo ababone ukuthi benzakanjani ababone ukuthi bay'khuthaza kanjani, ukuthi bakwazi ukuthi bazethembe uma bengena enkhundleni ukuze naye ezobona, athathe naye izaluleko alichaze udaba lakhe, alukhulume, angahlali nje, ay'valele. Aphume nje ahlanganyele nabanye abantu, abone konke, naye ekuhambeni kwesikhathi uyogcina esezama elokhu ezama kancane kancane, bemutshengise indlela uyogcina naye engasanakile, esakwenza lokhu abakwenzayo.

Umdlali webhola engimthandayo, ngingasho ngithi uTito Maswanganyi, odlalela iqembu leOrlando Pirates. Into nje engiyenza avelele lapha kimi indlela nje ay'misela ngayo ey'nkhundleni zebhola. Indlela okubonayo ukuthi lo muntu lo unofuqufuqu nogqozi lokuthi ay'dlale ngokuy'misela lento le, akadlali nje ukugcina icala. Yingakho nje evelele, nokuthi-ke futhi usemncane, uyamubona ukuthi umfana osay'khulela, umfana nje okhulayo, umfana futhi oyakude nebhola. Yingakho-ke nami nje, uma ngimbuka ngiyasho ukuthi hhayi lo mfana lo uyayazi into ayenzayo.

Izinhlelo zokudlala eziku-inthanethi, zingakukhuthaza ukuxhumana okuhle phakathi kwabafundi, ngoba uma bedlala lapha bayakwazi ukuthi bahlangane nento eyodwa, engqondweni bonke bahlangane ngephuzu elilodwa, bahlangane ngokuthi bonke bafuna ukuzuza into efanayo okuwukuwina. Ngakho-ke lokho kungakhuthaza ukuxhumana okuhle phakathi kwabafundi, kubenze futhi babe nentshisekelo, ngoba yilowo nalowo usuke efuna ukuyiveza ikhono lakho. Ngakho-ke lapho kugcine sekukhandeka ubudlelwane obuhle phakathi kwabo.

Isikole uma sinquma ukususa zonke izinhlelo zemidlalo, lokhu abafundi kungabalimaza. Kungabanga isithukuthezi kubafundi ngezikhathi lapho kumele khona ngabe bahlangana khona ngezemidlalo, ilapho abangagcina khona sebenza izinto ezingalungile. Bengagcina khona sebesebenzisa nezidakamizwa ngoba ezemidlalo zibavulwa ingqondo, ziyabasiza nase ukuzivocavoceni. Ngakho-ke ingqondo emile, ingqondo engay'vocavoci, igcine icabange okubhedayo, ikakhulukazi emntwaneni osemncane noma kumuntu osakhula. Manje-ke lokhu kungaba limaza uma isikole singasusa ezemidlalo.

Yebo, ngiyavumelana-ke nalokho. Ngiyacabanga ukuthi izikole noma imiphakathi kufanele isize intsha, ihlole izinto zokuzilibazisa ezidinga imishini ebizayo. Lokhu kuyasiza ukuthi intsha ikwazi ukuy'libazisa, ikwazi ukuba nezinto ezoyithanda, izinto ezinhle abazokwazi ukuthi bachithe ngazo isizungu. Bakwazi ukuthi kube khona into abazothi noma bengekho busy bahambe bayoyiyenza, kunokuthi ingqondo engekho busy, bangagcini sebenza izinto lezi ezingasithokozisi. Izinto zokuy'faka kuy'dakamizwa, izinto zokuhamba ebusuku, ngoba uma mekunezinto esingakwazi ukuthi sibenzele zona, bengakwazi ukuthi nabo bay'phathe kahle.

Ibhola lomnqakiswano nebhola lezinyawo, le midlalo lena imidlalo edumile, imidlalo ejwayelekile kubantu abasebasha imidlalo futhi ejwayelekile naku le lizwe. Ngakho-ke ngiyacabanga kubalulekile endaweni yangakithi ukuba abantu abasha bayidlale le midlalo. Ngoba lapho beyibeka khona emathubeni wokuthi bazithole sebedlalela amaqembu amakhulu, ngoba lona mdlalo le, ehlale njalo ibhekiwe, iyona mdlalo le engingasho ukuthi lapho iNingizimu Afrika, izwe lethu ilona esi-right kuyo, iyona esiyijwayele kakhulu. Ngakho-ke ukudlala le midlalo kungambeka oyidlalayo ethubeni lokuthi ayibone impilo yakhe ithuthuka.